Ke nagana gore ditlamelwana tse eleng gore di ka newa bagolo mo tikologong ya me, ke gore ba tsa pholo ba tsamaye mo matlong a bone gore ba ba neye melemo ya bone. Go na le gore ba bagolo ba tsamaye e nne bone ba e leng gore ba tla ya ko mafelong a boitekanelo. Ka seo se dira gore ba tsamaye nako e telele mme mebele ya bone ga e sa tlhole e kgona gore e emelane le seo. Ka jalo, go ba latelela ko matlong a bone go ka thusa thata.

Go botoka gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ka gore batho bao ba ba tlhokomelang bagodi bao bone ba rutilwe gore bagodi ba tlhokomelwa jang. Ka jalo, ba tla ba fa tsotlhe tse eleng gore ba a ditlhokwa mme ebile ba tla ba tlhokomela sentle, ba bafa dijo ka nako, ba bafa melemo ya bone e e rileng ka nako, mme ebile ba tshameka le bone.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se se kgethegileng mo go tlameleng batsofe, ka gore ke mmereko wa rona gore re dire bonnete jwa gore batsofe ba rona ba newa tlhokomelo e e leng gore ba e tlhoka. Gore le bone tota batle ba ikutlwe ba rategile mme ebile ba tle ba ikutlwe ba kgethegile. Mme seno se farologana le ditso ka tsela e e leng gore re gola re bona bagolo ba sa tshwarwe sentle le seno, jaanong se dira gore le rona re bone e le selo se se siameng.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelang bagodi ke tsa go tshwana le ditleliniki tsa mobile le tse eleng gore, di tla mo bagolong gore ba tle ba dire tiro ya bone bonolo gore ba tle ba kgone go fitlhelela melemo ya bone ga ofe. Mme tse dingwe ke di social worker tse e leng gore di tsamaya mo matlong a a rileng, gore ba kgone go bona gore bagodi ba tlhokomelwa sentle kapa jang. Mme ba netefatse gore ga e le gore ga ba tlhokomelwe sentle ba ba tseye ba ba ise ko tulong e e leng gore ba tla tlhokomelesega sentle teng.

Mafelo a ke a itseng nna a a tlhokomelang bagodi ke Brooklyn Care, Handy Helpers le Nursing Services of South Africa. Mme ditirelo tse ba di fang batho ba bagolo ke tse di tshwanang le go ba tlhapisiwa, go ba sedila mmele, go ba fepa dijo, jalo le jalo. Mme ditirelo tseno di a duelwa.

Ke akanya gore ke thulaganyo e e ntle tota ka gore e tokafaditse matshelo a batsofe ba ba ntsi. Mme ke nagana gore tsela e ba ka e dirisang gore ba tokafatse thulaganyo eno, ke gore ba rute batho ba e leng gore ba dula le batsofe gore batsofe ba tlhokomelwa jang. Le gore, fa o tlhokomela batsofe o se nne le pelo e nnyane go nne bopelotelele ka gore batsofe le bone ga ba setse ba godile ga ba kgone go itirela dilo tse di rileng. Ka jalo, o tshwantse o nne bopelotelele, o ba direle sengwe le sengwe se e leng gore ba se tlhoka.

Ke nagana gore e dirile matshelo a bone bonolo, ka gore ba kgona gore ba ithekele ditlamelwana tse eleng gore ba a di tlhoka. Ka gore, re a itse gore ga motho a setse a tsofetse go na le dilo tse eleng gore wa di galela mme ebile go na le dilo tse eleng gore tota ga a sa tlhole a kgona go di itirela. Mme ebile gape ga ba tlhole ba kgona le gore ba bereke. Ka jalo, phenšene ya puso e ba thusa thata gore ba kgone go ithekela dijo tse eleng gore ba tla kgona go dija kgwedi le kgwedi.